Go ka 'iragala dikotsi magareng ga dibaesekele le batho ba ba e le goreng ba na le dikoloi ka gonne gore fa pula e na go na le dilo tse dingwe tse dintsi tse di diragalang go tshwana le dikotsi tsa sejanaga le dikotsi tsa gore e motho a bethe ke legadima, go gontsi tse di ka diragalang fa pula e na ebile motho a na le baesekele mo puleng.

Ee, ke akanya gore maitseo a bapalami le boitshwaro jwa bona di na le seabe mo goreng batho ba bantsi ga ba sa batla go namela diterene, ga ba sa batla go namela di-bus-e ka ntlha ya gore batho ba bangwe ga ba dirisa dipalangwa tse di rileng ba na le go tlhorisa batho ba bangwe ka mo gare.

Ee, nka netefatsa gore fa re le ka mo tereneng batho botlhe ba nne le moo ba ka dulang fatshe ka gonne o ka kry-a gore mo gongwe terene e tletse thata go na le batho ba e leng gore ba eme ka maoto. Seo ga sa tshwanela, tshwanetse batho botlhe ba dule fatshe ba kgone go nagana gore ba ya kwa kae.

Ko ikutlwa ke sa siama ka gonne tshwanetse ke ye tirong ko tlhalosetsa batho ke re eng, nka dira gore ke nagane ka tsela e nngwe ya go ya tirong e ka ba gore leletsa mongwe yo ke mo itseng gore a nthuse a mpeye kwa tirong.

Ke go netefatsa gore dinomoro tsa go dula fatshe di lekana batho ba e leng gore ba ka mo gare ga diterene.

Nnyaa, ga go gantsi mo ke namelang thekisi fela nnyaa ga e iseng ke tlhakane le dilo tse ntseng jalo. Ke na le go utlwa gore batho ga ba duele ebile thekisi e na le go ema go fitlha motho a duela fela nna ga ise nke ke e bone seo.

Ba dira gore ba bale batho botlhe ba e leng gore ba ka mo gare ga bese gore ba kgone go netefatsa gore botlhe ba fitlhile.

Ga ke na mmila o ke ratang go o dirisa, mmila o mongwe le o mongwe o siame ke fitlha tirong ke empa ga ke nagane gore go na le batho ba ba ratang mebila go ka tswa ba le teng mara ga ke nagane gore ba teng.

O sa ithuta go lukisa koloi ka koloi ya gago tsala, dira gore o batle motho yo a ka go thusang gore o kgone go lukisa koloi ya gago gore koloi ya gago e kgone go lukisetsa e be sentle ka gonne ge wena wa ka leka go lukisa o tlo feleletsa o e sentse thata.

Ke ne ke tshogilenyana fela ke na le boitumelo le go lebelela pele ka letshogo fa di-engine di rora, di tshela, go kgatlha ke go tsholetsa dilo go tswa fa fatshe le go batla go itse se se tla diragalang kwa lefelong le lešwa, ke ne ke fofela kwa Cape Town-o.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane, ke batla go palama sefofane se se bidiwang South African Airways.